Mina ngibona kungewona umqondo ophusile, ngoba akusiwo amabhange.

Ngicabanga ukuthi kuzomele kuhlalwe phansi, wena nozakwenu, nihlale phansi, nibeke imibandela nemigomo yokuthi i-akhawunti le ningayisebenzisa kanjani. Kungenzeka kanjani ukuthi inisebenzele nobabili ngokulinganayo, kungabikhona okhalayo, kungabi khona nokuphikisana.

Uma kungenzeka ngizithole ngikuleso simo, sokuthi ilunga lomndeni wami liyafa ngokungalindelekile, futhi uhlelo lomngqwabo lunqaba ukukhokha, ngingaya ebhange ngiyoboleka imali ukuze umngcwabo uhambe ngohlelo, bese emva komngqwabo, yima ngizoya ohlelweni lomngqwabo, ngiyobuza ukuthi kwenzekeni, kanjani. Nangabe kufanele ngiye kuma-lawyer, then ngizoya kubameli abazokwazi ukuthi bese bayangilwela, ngikwazi ukuthola imali yami.

Ngingathi, mngani wami, okungcono ukuthi uzibekele imali wena, ngoba umshwalense umosha imali. Uthatha imali yakho, ukunikeza futhi ne-timeframe yokuthi uzokusiza nini, kanti uma uzibekela eyakho imali, ungakwazi ukuthi uyisebenzise nanoma inini uma uyidinga noma unesidingo sayo.

Ngingathi ukuboleka imali eyengeziwe angeke kungisize ngalutho ngoba uma ngingenayo namuhla, nakusasa ngizobe ngingenayo. Ukuthatha imali lapho, ukuthatha imali, uboleke imali eyengeziwe ukuzibulala mina ngiphila, ngoba angeke ngikwazi ukuyikhokha. Ngizoyikhokha namhlanje, bese kusasa futhi ngiyabuyela ngiyoboleka imali eyengeziwe. Okungcono ukuthi ngingayiboleki.

Umndeni ofana nabakwaMartins ngingawucebisa ngokuthi mabaphile ngalokhu abanakho, mabaphile ngemali noma ngeholo abanalo, ngoba umqondo we-overdraft awuphuzile neze, ngokuba uma usuyibhadala le overdraft ugcine futhi ungenayo imali yokuqhuba inyanga yonke. Ngakho kuba kuhle kakhulu uma uhlephula, okunye ungasabi nakho, mhlawumbe njenge-DSTV, ungayiyeka, ungasayibhadali, wenzele ukuthi ube nakho okuncane okusalayo, lokhu ubukubhadala kuDSTV. Ungayi kwi-overdraft.

Ngingaphatheka kabi kabuhlungu uma amaplatifomu emali ephathwayo engekho, ngoba ukusetshenziswa kweposi ukuthumela imali kungenza ukuthi bese imali iyalahleka endleleni, umuntu engasayitholanga. Amaplatifomu emali angcono kakhulu, ngoba umuntu kunesiqiniseko sokuthi imali yakhe uyayithola.

Mina uma ngiya ebhange lami ukuyofaka isicelo semalimboleko, nganeliseka ngoba ngangazi kahle ukuthi, ngangazi kahle ukuthi angeke ngiyithole ngoba irekhodi lami kuma-credit bureau alimanga kahle. So, nganeliseka ngoba uma lingamanga kahle kuma-credit bureau irekhodi lakho awuyitholi imalimboleko .

Habe, habe, imali yami engaka! Sengiyibhadalile le nkampani izinyanga ezinhlanu, engabe ngiyiyise ebhange noma ngabe ngiyibekile endlini, ukube isesekhona. Manje sekuthiwa iphelelwe yimali, imali iphela kanjani? Ngiyamangala ngoba ngangithi le nkampani inkampani enkulu.